Kubalulekile ukuvuna izitshalo ngesandla ngoba lokho kusiza ezitshalweni ezithambile ukuba zingamosheki.

Isizathu sokuba imbewu kaSipho ngamili ukuba ubezinisela nsuku zonke, kanti izitshalo zakho uma ufuna zimile ngendlela efanele akumele uzinisele nsuku zonke.

Kungabizwa abantu abasebenza ngezinambuzane ukuba bafuthe, ukuze izinambuzane zingakhi lapho okutshalwe khona.

ULerato kumele alalele abalimi abadala, ngoba kungahle kumsize lokho. Angasebenzisi izindlela zakhe ezintsha, ngoba izindlela zakhe ezintsha zingahle zimlahlekise futhi zimoshele kolukhulu.

Impilo yenhlabathi ethuthukesiwe iba nomthelela omuhle ezitshalweni, ngoba isinika izitshalo ezinhle futhi ezithandekayo.

Izinto ezisephepheni akubalulekile ukuba zihlale endaweni ebandayo, futhi singahlala ku-room temperature, futhi zihlala isikhathi eside, azisheshi ukubola.

Kusiza ngokuba kubulale izinambuzane ukuze izitshalo zizokhula ngokushesha.

Ngicela ukwelulelwa imali ebolekiwe. Ibikhona ebekade ngiyibolekile kodwa manje ngidonsa kanzima, ngicela ukwelulelwa enye imali.

Yebo, kufanele zibe nomungcele ngoba kufanele zithole ukudla namanzi ngendlela efanele, futhi kumele zikwazi ukusebenza ngendlela efanele.

Abalimi kufanele bathole izinsizakusebenza ezifanele ukuba bazisebenzise, futhi kufanele bazivalele izitshalo zabo, balungisele uma kuza izulu.

Kumele abe nesiqiniseko sokuba izinkomo zakhe zithola amanzi anele, kanye nokudla okwanele ukuze zizoba nomdlandla.

Ukwandisa izitshalo ezingadinge inhlabathi, lokhu kwandisa ukudla okuningi emadolobheni.

Lokhu kuthumela umyalezo omubi wokuthi noma ungasebenza kangakanani, lokhu okusebenzele kungathathwa.

Lokhu noma ubuchwepheshe, bungandisa ukuthi izitshalo zikhule ngendlela efanele futhi zibe nomsoco.

Abalimi kufanele baqale ukusebenzisa izitshalo ezimelana nesimo sezulu, ngoba izitshalo zendabuko azimelani nesimo sezulu.

Kufanele siqikelele ukuba umhlabathi uhlale uvundile ngaso sonke isikhathi, ukuze izitshalo zizokhula ngendlela efanele, futhi zibe nendlela elungile.

Kungasiza ukuba abantu baqale izimpilo zabo kabusha, futhi bathole amathuba emisebenzi kwande ezomnotho ezweni lase-Afrika, kwande imali, abantu bathole imali eyanele.

Ezinye izinselelo ukuba izitshalo zizokhula ngendlela efanele, futhi zithole umsoco ofanele, nomhlabathi ngeke umosheka, futhi ngeke kumosheka izitshalo uma sivuna ngesandla.

Ukujekeleziswa kwezitshalo kungasiza ukuba ipulazi lime ngendlela efanele, futhi izitshalo umlimi okufanele azitshali, noma mhlambe okumele uzitshale, kungaba izitshalo ezifana neklabishi, utamati, nesipinashi, njalo njalo.

UNomsa angathola izitshalo ezimelana nesomiso, ezimelana nemvula, futhi ezimelana nezindlela eziningi, noma izitshalo ezimelana nayo yonke uhlobo lemvula, noma lezulu.

Ukugqoka i-PPE isikhathi eside kungakwenza uzizwe ushiselwa, futhi ungekho esimweni esihle. Kepha iyakuvikela kulezi zinambuzane.

Bengingazizwa ngikhathazekile uma ngihlangabezana nesimo esikanje, futhi bengingadangala ngibe nokukhathazeka okuningi, ngicabange okuningi emqondweni, ngithathe ngibeke.

UNokuthula angenza isiqiniseko sokuba ufaka izibulalimagciwane izibulalimagciwane ezitshalweni zakhe, ukuba kubulale lezi zinambuzane ezicekela phansi izitshalo zakhe.

Ukuba kube drone abulala, noma asipreya ukuze kubulalwe lezi zinambuzane ezihlala ezitshalweni, futhi kufakwe amakhemikhali.

Kungasiza ukuthi izimpahla zihlale ngendlela efanele, futhi zingasheshi ukuphuka, futhi zibe sendaweni ephephile ngaso sonke isikhathi njalo njalo.

Lokhu akungiphathi kahle neze, ngoba balahla ukudla okuningi ekubeni kukhona abantu abalambile, futhi abakudingayo lokhu kudla abakumoshayo.

Yebo, kuwubulungiswa ukuba kuthathwe umhlaba unikwe elinye iqembu, ngoba elinye iqembu lingahle lize nezinye izinqumo eziphusile, futhi zize nezindlela eziningi zokunakekela abantu emhlabeni.

Uma ugqoke i-PPE ungaphepha ngoba iyakuvikela ukuba ungatholi ukungcola okuqhamuka kulezi zibulalizamagciwane okufana nokubulala izinambuzane.

Umphakathi ungasiza, ngokuba banakekele izitshalo zalaba abalimi, futhi babaseke ngakho konke, noma bazame ukubanika imali yokuthenga ezinye izitshalo.

Yebo, kungumkhakha omuhle kakhulu, ngoba kungakusiza ukuba, uthi, ukuba udayise uju lwezinyosi, futhi kungakusiza ukuthola uju olumnandi, futhi olunomsoco.

UMama uThandi kufanele angazihlanganisi izinkukhu zakhe, ngoba lokho kungamumoshela izinkukhu zakhe, futhi zizomnika inkinga ngokuhamba kwesikhathi. Kufanele agxile kule ndlela kade enza ngayo ngemuva.